Batho ba tsofetseng ba hloka ho hlokomelwa ke batho ba dijareng tse ho forty years. Hoba batjha ba nka se kgone ho hlokomela batho ba baholo, batsofe ba ba lehae leo ba dulang ho lona. Jwale ha re ka hlokomela batho ba baholo hantle mo bophelong. Jwale re tla ipitsetsa le mahlohonolo, hobane ba re thusitse nthong tse ngata. Ka hoo, re a .

Batho ba ba tsofetseng ha ba tshwarwe hantle dipetleleng jwale ba hloka mahae. Moo ba ka dulang teng ba qhanolle teng. Motho o moholo ba bang ba sokodisa, ba manganga ha o re wa ba thusa. Jwale, o tshwanetse o mamelle motho o moholo ha o mo thusa, o mo inele matsoho metsing. O se ke wa mo fella pelo. O mo thuse, o mmontsha hore motho o moholo mona re etsa tjena mona ha re etse tjena. Ka hoo, o tla o utlwisisa haholo.

Dibese kapa dikoloi tseo batsofe ba di kalamang tshwanetse ho be le motho ya ka hara koloi a shebang hore motsofe o tla kgona ho ipalamisa ntle le thuso na. A tshwarwe letsoho ke motho ya ka hare, ya kantle a mo thuse a mo tshware matsoho. Ee, ho jwalo ka ntho eo, o tla tsamaya hantle ba , a mo tshware mahlakoreng ha mo kenya ka koloing.

Ha e le jwalo mmuso tshwanetse a sebedisane le di-private hospital-a a patale million sepetleleng tsa poraevete. Mme maloko ao a ikgonang ho ka patala tjhelete eo. Mme ba ntshe fifty percent ya tjhelete eo ya sepetlele. Mme mmuso yena a ntshe fifty percent-e le yena. Ba kopanele matsoho hoba batswadi bao bana ba bona ba sebetsang dipetleleng tsa poraevete ba ka kgona ho patala moo batswading ba bona.

Batho ba baholo tshwanetse ba je dijo tse ahang mmele. Ha ba tlameha ho ja, fela dijo tse mafura haholo. Mme ke tsona tse etsang malwetse. Ba se ke wa kgona ho tsamaya kapa hona ho kula, mme ba tshwanetse ho gym-a moo, ba ikwetlise, ba ikwetlise boikwetlisong ba mathe. Mme ha o phela jwalo, o tlo phela bophelo bo hantle bo ha o nka latela molao wa hore o kgone ho phela bophelo bo bo telele bo bo leng hantle.

Metseng e meng ba lokisetsa batjha, ba lokisetsa batsofe hantle mme ba ba phedisa ka tshwanelo, ba mo batlela motho ya ka mo thusang ha ba le siko bona ba ntlong. Ba ile mesebetsing mme ho sale motho ya ka thusang ntatemoholo. Ha a ya teropong, motho eno a setseng le yena o tla mo isa teropong, a reke ditlhoko tsa hae tseo a di hlokang. Mme ba tshwarehile hantle ka hore ntho enngwe le enngwe e ba e batlang, ba e thola.